Into yokuqala endingayenza kuba ke ukuba ndithetha naye andazi uzayithatha kanjani le nto ndizoyithetha, akukho lula uthetha naye ndimxelele uba bhuti uyanuka kwaye andiphathekanga kakuhle njengomkhweli. Kusenokwenzeka andilimaze ngoba ndizobe ndindedwa ngelo xesha. Kodwa ukwehla kwam into yokuqala endingayenza, ndingashiya i-review apho ndichazayo uba ndiye ndaphatheka kanjani kule moto. Ndichaze ke yonke le nto endifuna uyithetha ngokuba udrayiva ebe nuka akahlambi ukuze ndikhusele nabakhweli abalandelayo.

Ngokokubona kam kuba ikhwalifikheyishini yakhona iyilayisenisi, noko imirholo yakhona ayikho mibi kangako. Kodwa ifanele uba yonyuswe kuba kaloku bayasindeka xa behamba besothula imithwalo ngemithwalo kuzo zonke ezidolophu. Bekungakuhle uba ibinganyuswa imirholo yabo noko ikwazi ukucaca kuba aba bantu bafike bathule imithwalo, ingabi ngathi umntu uqhuba nje qha. Ngoba iavareyiji noko ibonakala intle kodwa bangenza ngcono.

Mna ke ndihlala eMthatha. Indawo yokuqala endingayibonisa abakhenkethi yiNelson Mandela Museum. Lena ayondawo nje yokubonisa umbono kaTata uMandela, yindawo enembali. Kaloku uNelson Mandela yokhiwa le myuziyam emva nje kweminyaka elishumi ephumile entolongweni. Ibonisa umbono wakhe, izinto akholelwa kuzo, izinto awazincamayo eyolwela eli lizwe nayo yonke imbali ekuzeni kwenkululeko yelilizwe. Ibonise nomnombo ke waseSouth Afrika. Yenye yezinto ezintle esinazo eMpuma Koloni ebonisa ubuthandazwe bethu nokuxabisa kwethu imbali. Yeyona nto ndingaqale ndiyibonise umkhenkethi.

Okokuqala, kulo msebenzi funeka uqinisekise ukuba yonke imithwalo yabantu ingaphakathi. Xa kusethulwa akuphunywa nemithwalo engeyiyo, ndicinga uba zizinto ezinzima ezo. Okwesibini ke, nespidi sohamba. Xa wethembisile uba uzofika ngexesha elithile funeka ufike ngelo xesha. Nje kona kona nje ukuhambisa imithwalo ngumsebenzi onzima ngoba zininzi ezindawo. Abanye abantu abakwazi mhlambi nokubhala kakuhle imithwalo yabo, ufumanise uba kuzakwenzeka iimpzamo. Mpazamo ezo ezizokukhokhelela ekubeni ibe, ube ngulo mntu uqhubayo ofumana isohlwayo. Ngumsebenzi ofuna nje ube ngumntu onomonde ngoba akukho lula.

Apha ndihlala khona abaqhubi beetekisi banobubele kakhulu. Bayavelana nabantu, bayanceda xa beshiye iipasile zabo. Bayakwazi futhi ukubacingela xa kufuneka begodukile xa kunetha, bayakwazi ubasondeza ezindlini zabo. Ixesha elininzi banobubele and banothando. Zikhona ke, zikhona ke iikheyisi apho kubuye ubone uba umntu unobudlongodlongo mhlambi akacingelani. Ziingxabano ke eziqhelekileyo kwindlela ezo wesi xa xa kukhwela abantu abaninzi zizinto ezihlala zisenzeka, kodwa shem banobubele.

Uhlala kwam nokuhamba kwam kuxhomekeke kwiplani yam yesibini. Ukuba iplani yam yesibini kulula ukuba ndikhethe yona, izawundenzela izinto lula, ndizawukhetha yona ndihambe. Noko kaloku zininzi iyure ezilishumi elinesixhenxe. Xa umntu enohambo zininzi izinto ekungenzeka uba uyazileqa. Usenokuthi kanti uya emsebenzini, kusenokuthi kanti kukho umcimbi ooleqileyo, kusenokuthi kanti ukhona into nje eleqileyo. Awukwazi ke ukulinda inqwelomoya ezawuhlala into engapha kwehafu yosuku, into ethetha ukuthi ngoku kuzawuthini kuzawuphazamiseka le nto ubuyihambele. Kodwa ke ukuhlala nokungahlali kwam kowuxhomekeka uba u-plan B lo ndinaye, ingaba yena uzosebenza ngokukhawuleza. Ukuba akasebenzanga ngokukhawuleza ndawuphela ke ngoku ndingenayo enye indlela, kufuneke ndinyanzelekile ndihlalile.

Okokuqala ipetroli iyadura, idura kakhulu. Ufumaniseke uba uzohamba uwedwa usiya emsebenzini uzibhatalela ipetroli, uyazikhwelisa. Kanti uba bekuthiwa uzikhwelele iteksi ubuzawubhatalela wena wedwa okanye iUber. Ipetroli iyadura kwaye ke nemoto ifuna uthini, ulungiswa apha naphaya. Zininzi iindleko eziza nokuba nemoto kodwa ke xa ungumntu oneshishini olenzayo, kulula uba ezo ndleko uzibhatale ungavi bunzima. Kodwa ungakwazi no-oganayiza ube nabantu ohamba nabo oya nabo emsebenzini ukuze ezi mali zabo zithini, zikwazi uxhasa, zincedise kwipetroli nakwezinye izinto nakwezinye iindleko ezisazobakho.